Data e ka e ntumedisang ebile ka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe, e ka nna di-gig-e di ka nna le lekgolo, ebile nka e itumelela fa e ka tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Mafelo a ka nnang teng gore motho a ka ithuta bonolo, e ka nna mafaratlhatlha a inthanete. Fa o ka nna le mafaratlhatlha a inthanete, o ka kgona go ithuta bonolo mme kitso e ntsi, go tswa kwa maphateng a a farologaneng.

Didiriswa tse di botlhale fa di ka ama madirelo a a tshwanang jaaka boitekanelo, thuto, le dipalangwa di ka dira botshelo bonolo e le ruri. Go tla bontsha kgolo eo re leng batho re nang le yone.

Lebaka ke gore, se o kgonang go se fitlhelela kwa baesekopong, o kgona go se fitlhelela bonolo o dirisa mogala wa gago wa letheka, kgotsa yone laptop kgotsa yone tablet ya gago bonolo.

E ama mo go le gontsi ka gonne kitso le yone e simolola go gola, jaanong sengwe le sengwe re kgona go se fitlhelela re dirisa AI.

Go ya ka nna thekenoloji eo renang le yone ga jaana, e tokafetse ebile e godile e e tshwanang le five G, le bo AI, le VR. Ke tsone ditharabololo tseo re nang le tsone ga jaana tseo di kgonang go re thusa ka thuto ya sekgala go botlhe.

Tšhono ya go fitlhelela seromamoya e ntsi, ka gonne o tla dirisa mafaratlhatlha a a sa tshwaneng. O kgona go dirisa mogala o kgona go fitlhelela seromamoya ka WhatsApp o kgona gape go fitlhelela seromamoya sa gago ka Facebook. Ka jalo o na le ditšhono di le dintsi tsa go gorotsha molaetsa wa gago ka tsela nngwe le nngwe e o ka bonang ka yone.

Go nna le founu ga ntlha e ne e nnile maikutlo a itumedisang e le ruri, ka gonne ke ne ke kgona go amana le ditsala tsa me bonolo. Ebile ke ne ke kgona go amana le ditsala tsa me gantsi-ntsi jaaka fa ke ne ke batla.

Mokgwa o re amogelang tshedimosetso ka ona mo Aforika Borwa, ga e a fetoga go le gontsi ke fela gore metswedi yone ya go ntsha tshedimosetso e nnile mentsi. Mme ka ga jalo o fitlhela re fiwa tshedimosetso e le nngwe, mme re kgona go e fitlhela mo metsweding e e farologaneng.

Seno go bona puo ya me e tlhagelela mo mafaratlhatlheng, se e ntumedisa thata ebile se nthotloetsa, gore ke kgone ke tseye karolo ebile ke rotloetsege mo goreng le nna ke kgone go bona gore puo ya me e dula e tlhagelela kwa mankaleng-kaleng.

Go anama ga dikgang tseo e seng boammaaruri gone go tlwaelegile, mme seno se ka thibelwa fela ke fa bobega dikgang bo bo siameng ebile bo le maleba bo ka kgalema go santse go le gale. Mme bo kgone go tlhalosetsa batho gore dipuo tsewa kgotsa kgang e wa e tswile mo go bone, mme kgang ya boammaruri ke e fe.

Metswedi e o kgonang go e ikanya mme ebile e le ya boammaaruri ke metswedi ya radio, le metswedi ya television-e, ke tsona tota tseo gantsi di ntshang tshedimosetso eo e leng ya nnete.

Nna ke dirisa Vodacom, mme ke e ratela gore ga e sokodise ka tlhaeletsano, mme ke reka data ya boleng makgolo a le mabedi ka kgwedi, e ntsaya kgwedi yotlhe. Le fa e le gore ga e feleletse kgwedi, mme o fitlhela e fela fa kgwedi e tsamaela go fela, gongwe malatsi a le mararo pele ga kgwedi e ka fela.

E ka tokafatsa maitemogelo ano thata, ka gonne ke thekenoloji e nngwe e e golang. Ebile e e nang le kitso e le ntsi ka gonne mongwe le mongwe a kgona go ka ruta a le gongwe le gongwe mo lefatsheng.

Go dirisa mogala wa letheka ke selo se se botlhokwa e le ruri matsatsi a, ka o kgona go dira dilo di le dintsi o ka kgona go ya marekelong a gago o ntse o le mo mogaleng, o o kgona go tsena sekolo o ntse o le mo mogaleng, o kgona go bona tiro o ntse o le mo mogaleng, o kgona gape le go ka dira kgwebo o ntse o le mo mogaleng. Ka jalo go nna o le mo mogaleng wa gago ke selo se se botlhokwa e le ruri.